Tlhokomelo ya lelapa e tsweletsa botsalano le setso sa lelapa mme tlhokomelo ya bongaka e ka nna e sa phepa ka botlalo, e fela kwa tlhokomelong kwa di tlhokomelong teng ba netefatsa botsogo le tshireletso. Mme go ka tlhoma maikutlo a go tlhoka botsalano le setso sa lelapa, go mme batsofe ba ka ikutlwa ba le nnosi fa go sena botsalano jwa lelapa mme tlhokomelo e netefatsa botsogo.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di tlhoma tlotlo, kagiso le boikarabelo mo tlhokomelong ya batsofe. Di kgothaletsa gore re amogele bothata jwa go tsofala le go tlhoma tlhokomelo ya botsofe mo tikologong ya lelapa kgotsa setšhaba.

Tlhokomelo e e dirwang mo gae e botlhokwa ka gonne e thusa bagodi go nna mo lefelong le ba le itseng, mme ba sa ntse ba bona thuso. Badirisi ba tlhokomelo ba thusa ka ditiro tsa letsatsi le letsatsi jaaka go apela, go tlhapisiwa, go phepafatsa le go gapa ditlhare ka bonako. Mafelo a mangwe a fanang ka tlhokomelo ya bagodi ke dikgoro tsa botsogo, kgotsa di NGO, mme dingwe tsa tsone ke tsa mahala fa dingwe di le fa go ikaegile ka boemo jwa tlhokomelo.

Tlhokomelo ya bagodi e a thusa ka gonne, bagodi ba bangwe ba kgona go bona thuso ya kalafi le dijo tsa mafelo a tlhokomelo. Le fa go ntse jalo go santse go na le dikgetlo, jaaka go tlhokega ga badirisi ba lekanang le mafelo a a gaufi le malapa otlhe. Go tokafatsa puso e ka tsenya madi a mantsi mo tlhokomelong ya bagodi, ya ruta badirisi ba ba oketsegileng, mme gape ya tlhoma mananeo a a thusang bagodi mo malapeng a bona.

Ke akanya gore phenšene ya puso e thusa thata mo matshelong a bagodi e ba naya madi a a ba tsenyang letsogo mo go rekeng dijo, diaparo le dithoto tse dinnye tse ba ditlhokang letsatsi le letsatsi. Gape e dira gore bagodi ba se ke ba ikaega fela ka bana kgotsa ba losika, mme ba nne le seriti sa go iphidisa.

Go dira kopo ya phenšene ya bagodi motho o tshwanetse go ya kwa ofising ya SASSA e e gaufi le fa a nnang teng, o tshwanetse go tlisa dipampiri tse di tshwanetseng, jaaka setlankana sa boitshupo, setefikeiti sa botsalo le bosupi jwa gore o nna mo Aforika Borwa. Motho o tshwanetse gape go nna le dingwaga tse sixty kgotsa go feta, fa kopo e amogela SASSA e tla dira tshekatsheko ya gore e tshwanetse kgotsa nnya kang mme fa e atlega o tla simolola go amogela madi ka ngwaga le, ngwaga ka kgwedi.

Phenšene ya puso ya bogodi e fokotsa morwalo wa madi mo malapeng le mo batlhokomeding. Ka gonne, bagodi ba amogela madi a lengwe ba kgona go reka dijo, diaparo le dithoto tse di motlhofo fa go bona. Seno se dira gore lelapa le seka la nna le tshwanelo ya go duela sengwe le sengwe ka madi a lone.

Motho o simolola go amogela phenšene fa a na le dingwaga di le sixty. Ka gonne ke dingwaga tse bontsi jwa batho ba tlogelang tiro, mme ba tlhoka thuso ya madi.

Re ka thusa bagodi ka dipalangwa tsa kalafi tse di sa lefelwang, kgotsa dingaka le baoki ba ba etele kwa gae gore ba kgone go bona tlhokomelo ya botsogo.

Go tsenya dipetlele tse di tsamayang kgotsa tsa mogala, mobile clinics mo mafelong a batho ba tsofetseng ba sa kgoneng go tshela kgakala le dipetlele, batho ba ka tsena dipetlele tse di kgaoganeng le baatlhodi ba bone dingaka le go tsaya dipilisi ntle le go tswa mo ntlong ya bone. Gape ba ka thusa ka go ba fa dipalangwang ja ka dikoloi tse di tsamayang ka boroko kgotsa go ba fa thekiso ya tekete ya terene kgotsa bese.

Mo tikologong ya me bagodi ba ka thusiwa ka ditliliniki tse di gaufi, makalana a ba tlhokomelang malwetse a bone le dipalangwa tsa kalafi. Go botlhokwa gore ba kgone go bona meriana ka nako le gore go nne le baoki ba ba etelang malapa. Puso e ka tokafatsa ka go tlisa ditirelo tse di kgethegileng tsa bagodi le mananeo a ba ba rutang ka botsogo.

Mo setšhabeng sa rona go tlwaelegile gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa seno se bontsha tlotlo, maikarabelo le botsalano ba ikutlwa ba le mo lelapeng, mme ba na le kelo tlhoko ya botlhokwa ya batho ba ba itseng. Le fa go ntse jalo, boammaaruri ke gore ga se malapa otlhe a nang le nako kgotsa madi a go ba tlhokomela sentle ke gone fa dintlo tsa tlhokomelo ya bogodi di leng botlhokwa ka gonne di na le badiri ba ba nang le kitso le ditlamelo.

Lelapa le tshwanetse go tlhokomela bagodi ka go ba fa tlotlo, lorato le thuso ya letsatsi, le letsatsi. Setšhaba sone se ka tshegetsa ka mananeo a tlhokomelo. Mo ditsong dingwe bagodi ba nna le malapa, mme mo tse dingwe ba isiwa mafelong a tlhokomelo go ikaegile ka setso le maemo a botshelo.

Mo tikologong ya me go na le ditirelo tse di jaaka dipetlele, ditlhopha tsa boitshepo tse di etelang bagodi le mafelo a tlhokomelo ya bagodi go ba amogela fa malapa a sa kgone go ba fa tlhokomelo. Go na le le mananeo a puso a fang bagodi dikoloto kgotsa madi a bojalefa go ba tshegetsa.